Kubalulekile ukuyenza lokhu ngoba, abantu abantu esikhathini samanje bangothathekile, kanti uma bekwazile ukuthi babheke babhekisise lolo hlobo lwentengo abazobe befuna ukuyisebenzisa emzimbeni yabo, kungalekelela ekuthenini babalekele izinkinga ezezempilo, ngoba bangakwazi ukuthi bazivikele. Uma bakwenzile bakwazile ukwenza ucwaningo ngayo yona leyo ntengo leyo. Kanti futhi uma bangawenzile ucwaningo lolo, kungenzeka ukuthi leyo mithi leyo noma imithi yokuzivocavoca, ingabalimaza emzimbeni yabo, futhi bazithole sebangatholanga lokho ebebefisa ukuthi bakuthole. Imiphumela ebebafisa ukuthi bayithole bagcine bengasayitholile.

Imiphakathi ingakwazi ukuthi ilekelele abantu abadala abakhetha ukugugela emakhaya ngokuthi ibasize, ngokubalethela amaphilisi wabo, futhi babanakekele, babathengele ukudla, babayele ezitolo ngoba basuke bengakwazi ukuzenzela lutho. Kanti futhi bathathe amathuba wokuthi umuntu ngamunye ahambe ayolekelela loyo muntu loyo, ukuze ezokwazi naye ukuthi aphile aze abe ngumqemane.

Isikhathi lapho ngangidinga ukuthi ngithathwe nge-ambulensi ingalesi khathi ngangivaleke umoya. Okwenzeka ukuthi, ngangixiniwe kakhulu, ngangingaphansi kwengcindezi eningi, kanti-ke kwenzeka ukuthi umoya wami wavaleka ngenxa yamazinga engcindezi aphezulu. Kuthe uma kwenzeka ukuthi kumele kubizwe i-ambulensi, yangafika ngesikhathi kwamane kwadingeka ukuthi ngithathwe uMnumzane ohlala kamakhelwane. Uyena owangithatha wangisa esibhedlela.

Mhlengikazi ngiyakucela bandla, ngicela ungilekelela. Nayi ingane yami isithole ukulimala lana, ibidlala esihlahleni yawa, idlala nezinye iy'ngane. Khona manje kungathi iphuke isandla. Ngiyakucela bandla mhlengikazi nakhu iyakhala angiyazi ngiyenze njani. Ngicela ukuthi ungilekelela njengoba ngize lana esibhedlela angikwazanga nokuthi ngifonele i-ambulensi ngoba sengisaba kakhulu ukuthi ingane izolimala.

Lona owesifazane angangena kwi-inthanethi noma kuguguli, bese sekayabheka ukuthi ngabe lowo muthi loyo uphephile yini, futhi izithako owenziwe ngazo ziphephile ukuthi zingadliwa umuntu? Noma ngabe zizomenzela obunye, obunye ubuhlungu. Zizomudalela ezinye izinhlungu emzimbeni wakhe.

Ngingatshela isiguli leso ukuthi, kubalulekile ukuba sisonke ngoba ukugcina leyo nyama leyo kungabangela izifo eziningi ezahlukahlukene, futhi kungakwenza ukuthi size sishone ngenxa yalezo zifo lezo. Kanti uma kwenzeka ukuthi siyasoka leso siguli, sizokwazi ukuthi sizithole sesiphephile, futhi singahlaselwa yilezo zifo lezo. Kanti futhi ngingaphinde ngiseluleke ukuthi uma sesisokile kubalulekile ukuthi sigeze inxeba lelo nsuku zonke, size siyophola, ngamanzi anosawoti ukuze sizokwazi ukususa wonke amagciwane engabe kuyenzeka ukuthi akhona kuleso silonda leso. Okungenza ukuthi isilonda singapholi, futhi sibole.

Lezi zinsiza zingenza ukuthi abantu abakhubazekile bathole ukuphila okukangcono emphakathini, futhi bakwazi ukuthi bazenzele izinto kunokuthi bahlale njalo balindele ebantwini ukuthi benzelwe izinto. Bangakwazi ukuthi bazithuthukise nabo futhi basheshe bathole ukusizakala masinyane.

Bengingafuna ubudlelwane obuzokwazi ukuthi, bulekelele isizwe sami kulolu bhubhane, njengokuthi ngithole izwe elizokwazi ukuthi linikeze izwe lami okuthile. Nami ngikwazi ukuthi njengabantu basezweni lami sikwazi ukuthi sihambise okunye kulelo lizwe lelo, futhi umsebenzi lona wokuthi ngixhumanise ukusabela emhlabeni jikelele. Ngingavula inkundla yokuxhumana ezokwazi ukuthi, ezizokwazi ukuthi sizokwazi ukuxhumana kuzo nabantu, futhi sibanikeze konke imiyalo ebalulekile ezobe iphumile ngaso sona leso sikhathi. Izosheshe ifike kubona masinya, futhi ngizokwazi nokuthi ngivule nakumabonakude zibonakale konke engizobe ngikusho.

Isifo sofuba i-TB, sithelela, sithelelana phakathi kwabantu uma kwenzeka ukuthi umuntu ophethwe yi-TB, akhohlele angavalanga umlomo ngoba lolu bhubhane lolu luhamba emoyeni. Ngakho, kulula kakhulu ukuthi lusabalale ebantwini abaningi ngesikhathi nje esincane, futhi kuphinde kwenzeke ukuthi lolu bhubhane lutheleleke ngokuthi umuntu ophethwe yilo lona lolu bhubhane akhwehlelele esandleni sakhe, mase bese sekangagezi izandla abambe okuthize. Bese-ke umuntu ongaphathwanga yilo lona lolu bhubhane lolu, abambe lapho loyo muntu osuke ebambe khona, mase sekayagula kanjalo.

Kungaphuma imikhankaso engazisa abantu ukuthi ikwazise abantu ngokubaluleka kokuthi bazivimbe ekuthenini bangabi nezingane ikakhulukazi uma isimo sabo sezemali singesihle. Kanti futhi kungakwazi ukuthi kubalekelele nasekuthenini bangabi nomthwalo emele bathweswe wona ngesikhathi besazama ukuhlanganisa imali. Besazama nokuthi bahlanganise imisebenzi, kodwa uma kwenzeka ukuthi baba nezingane ngaphambi kokuthi iy'mpilo zabo ziqonde, iy'ngane zabo zizokhubazeka kakhulu. Ngakho-ke kungaphuma imikhankaso engabazisa ngalokho.

Amasu abalulekile angenziwa uma kuphume umkhankaso wempilo yabantu besilisa ukuthi, kuyinto enhle ukuthi abantu besilisa bahambe bayohlola emtholampilo. Ikakhulukazi emtholampilo ebhekene nazo vele iy'nkinga zabantu besilisa, ukuze bazokwazi ukuthola ukusizakala uma kwenzeka ukuthi bazithola sebesenkingeni. Sebazithola sebegula, ukugula okuthize okungeke butholakala ukube bekwenzeka ukuthi bebengayi ezibhedlela nasemtholampilo. Kanti futhi imiyalezo abangayithola kulokho ukuthi kubalulekile ukuthi babe nocansi oluhle olufanelekile, futhi oluvikelekile, ukuze bazokwazi ukuthi baphile isikhathi eside ngaphandle kokuthi basheshe bashone.

Ngingamkhuthaza ukuthi aye esibhedlela ayohlolwa. Isizathu sokuthi ngenze lokhu ukuthi, esikhathini esiningi abantu baye bagxumele ey'ntweni zokuthi umuntu usuke enabadala uma kuwukuthi uyagula, and futhi ukugula kwakhona yinto eyenzeka njalo emzimbeni wakhe. Kanti kusuke kungenjalo kusuke kuwukuthi usuke ebhekene nesimo esidinga ukuthi siphuthunyelwe ikakhulukazi siphuthunyelwe uma siphuthunyelwe ayiswe emtholampilo noma esibhedlela. Ngakho-ke mina bengingalekelela umngani wami ukuthi aqale emtholampilo kuqala mhlasimpe ubhekene nenkinga emayelana nomzimba wakhe. Umzimba wakhe uzama ukumtshela okuthize, ukuthi khona okuthize okungahambi kahle ngaphakathi kwawo, ngakho-ke kufuneka ahambe ayohlola esibhedlela kuqala.